Mntu omdala, njengoko ungaziqhelanga ezi fowuni zale mihla, kukho into phaa kumnxeba wakho ekuthiwa yi-video call. Xa ungena kuWhatsApp wakho ufuna ukwenza i-video call, kubakho iinto ezimbini. Ubona ifowuni, ubone nekhamera. Wena ke uyawuze ucofe phaa kulaa ndawo inekhamera, uzibone ubuso yenze i-video call ukuba unazo ii-data bundles kuba ihamba nge-data bundles. Cinga njengoba wawuqhele ukufowuna, ukufowuna kwakuhamba nge-airtime kona.

Ucimicimi wombane yinto eqhubekekayo. Kukho izinto zokugcina unxibelelwano. Ezi zinto zisebenza iiyure ezimbini ukuya kwiiyure ezine. Zifumaneka kwezi ndawo zokuthengisa impahla yendlu.

Ndakhe ndachatshazelwa kukuxhatshazwa kumaqonga onxibelelwano. Ndixhatshazwa nje ndixhatshazwa ngumntu endimaziyo, umntu lowo bendimthembile. Undiveze phakathi kwabantu, wandishiya ndidakumbile, ndingazithembi, ndingabathembi nabantu abasecaleni kwam. Ndiye ndahamba ndayothetha nabantu ekuthiwa zii-counsellors ukuba bandincede ndingabi naxinezelelo.

Ukuxhatshazwa kumaqonga onxibelelwano kwandichaphazela kakhulu. Isenziwa le nto ngumntu endimaziyo, umntu endandimthembile. Yandishiya loo nto ndidakumbile, ndingabathembi abantu, ndingafuni mntu usondelayo kum. Kodwa langa lithile ndacinga ukuba mandiye ndiyofuna uncedo kwaba bantu kuthiwa zii-counsellors ukuze ndingabi naxinezelelo engqondweni. Bandicebisa bandicebisa ndade ndangumntu ophilileyo.

Ndingakhangela zeziphi ezona zinto zikuchumisa intlalo yabantu nezinto ezenza abantu bavukelwe ngumva ndedwa.

Indawo yamathala eencwadi mayingabiyiyo yezinye yendawo ekufumaneka lula kuyo iWi-Fi, kuba abantu abaze kwiWi-Fi bazawuvalela abantu abazokufunda nabantu abazokukhangela iincwadi.

Eyi, iWi-Fi yasimahla kukho umntu endimaziyo owakhe wangena kuyo. Into abayenzayo emveni koba engene kuyo, bangena kunxibelelwano lwakhe bafuna iimali ebantwini ngegama lakhe yena engazi, engakwazi ukunxibelelana nabantu.

Iimfonomfono zenze kwaba lula ukufumana iindaba ezisematheni. Iindaba ezisematheni sizifumana simahla singakhange siyoma mingcelele apho siyothenga khona amaphepha.

Ndakhe ndazama ezinye iindlela zokunxibelelana xa umbane ungekho, ndasebenzisa idatha yefowuni ndikwasebenzisa ne-inverter. Kodwa loo nto zange incede kuba i-network yayingekho.

Makhulu, umahluko phakathi kwe-SMS noWhatsApp kukuba umntu ongenaWhatsApp awukwazi umthumelela umyalezo kaWhatsApp awufumane, kodwa nge-SMS nokuba uthumela bani uzawuyifumana i-SMS yakho. I-SMS yakho ihamba nge-airtime, ngoku i-data yona funeka uthenge i-data bundles. Nanko umahluko.

Indlela onozisebenzisa ekuzikhuseleni. Emveni koba ugqibile ukwenza izicelo zakho zonke kufuneka utshintshe zonke ii-security code efowunini yakho, nabani oqonde ukungenela kuwe angakwazi ukungena.

Umhlobo wam ndingamxelela ukuba ezi ndaba asixelela zona kolu nxibelelwano lukaWhatsApp ayisiyiyo inyani. Makahambe ayobona inyani ayeke ukuqhubekeka nale miyalezo, le miyalezo ingambambisa.

Eyi mhlobo wam, liduduma lidlule. Ngxese, ngxese, ngxese nto yakuthi. Hayi, kuzawulunga wena. Nabanye basuka kule nto ukuyo. Ngomso abantu bazawube bejonge enye into bekulibele wena uba kwenzeke ntoni kuwe namhlanje.

Ndithanda ukumamela umculo wesingqi, lo mculo kuthiwa yi-choral. Ufumaneka lula kumakhasi onxibelelwano afana neYouTube.